Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane e ne e le ka malatsi a me a boikhutso, ke ya ko motseng wa Kapa ko nageng e bidiwang Bellville.

Ke toro ya mme go ka pagama sefofane, mme sefofane se ke batlang go se pagama se bediwa aeroplane.

Tsala ya me o tshwanetse ke go nna le lekwalo la visa, lekwalo la passport-o, mme a nne le madi a kwa nageng ya Nigeria, le ditekete tse di bontshang gore o tshwanetse ke go pagama sefofane.

Tiriso ya dibese mo nageng kgotsa mo toropong ya rona ke e e siameng ka gore ditekete tsa teng di tlhwatlhwa tlase, mme se ke sa se rateng ke kgang ya gore dibese di phela di tsamaya morago ga nako.

Mathata a leng teng ke gore ga ona bonnete jwa gore a tota-tota o rekile karata, gape karata e botlhale e dira thata ka motlakase, mme fa motlakase o seo go nna le mathata.

Gore o nne mokgweetsi o siameng ke fa o obamela matshwao le melao ya tsela, mme bakgweetsi ba dibese ba re thusa thata ka gore ba dira gore re fitlhe kwa dikolong le ko ditirong phakela, ka gonne dibese di tsamaya phakela thata.

Fa go na le strike-e batho ga ba sireletsega, mme ba ka gobala. Mme ga e le gore go na le strike-e sa batho ba dibese, ba dira gore batho ba seke ba fitlha kwa ditirong tsa bone.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng ka gore di dintsi, mme ebile nngwe le nngwe e na le nako ya yona.

Ee, ke ne ka siwa ke bese, mme ke ka ntlha ya gore e ne e tletse ka fo teng.

Ee, mo tikologong ya me go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese, mme ga go nna le ditshupetso di dira gore motho a dire manno a mangwe a sepalangwa, o tshwanetse ke go dira bonnete jwa gore o dirisa dingwe tsa dipalangwa.

Ka gore mafaratlhatlha a tikologo ya rona kgotsa ditsala tsa rona ga ise a tokafastwe.

E nkama ka tsela e e sa siamang ka gore ke ngwana wa sekolo, mme ebile bursery ya me ga e nne le madi a le mantsi, e fela puso yona e oketsa madi kgotsa tlhwatlhwa ya ditekete tsa dibese.

Ne nka lekanya tiriso ya dibese go tswa go sekala sa lesome, ka gore tiriso ya dibese e dira gore re boloke madi a le mantsi.

Kgang e ga e nkame sentle, mme ebile ke ikutlwa ke sa siama. Mme ke tlile go dira bonnete jwa gore ke pagama thekisi.

Ee, go tsamaya ka dinao ke tsela e e leng gore e tlwaelegile mo tikologong ya rona.

Ee, ke itse matshwao a go tsamaya ka dinao mo tseleng, mme gape ke itse letshwao la bakgweetsi ba dibaeseke, le letshwao la baithuti ba ba tsamayang ka dinao.

Fa o tsamaya ka dinao mo tseleng e e sa tlwaelegang, o ka fitlhela o wetse dingalo o kopane le batho ba go utlwisa botlhoko. Mme gore ba tsamaya ka dinao ba ikutlwe ba sireletsegile mo tseleng, ba ka kopa mothapi gore a kopantshe setlhopha sa go tsamaya ka dinao, gore ba tsamaye mmogo, gore ba ikutlwe ba sireletsegile.

Go tsamaya ka baesekele go ka go bolokela madi a le mantsi, mme e fela go na le dikotsi tse e leng gore di ka go tlhagela, jaaka go thuliwa ke koloi o sa bone.

Dipone tsa mmila di dira gore o kgone go bona kgotsa go lemoga gore ke mang a leng kwa morago ga gago, kgotsa ka fa thoko ga gago, mme ga o sa di dirise kgotsa di seo o ka ntse wa iphitlhela o dirile kotsi.

Tsela ya bo e tletse metsi ebile e thelela, mme bakgweetsi ba tshwanetse ba kgweetse ka kelotlhoko, ke ka foo batho ba sa goroge phakela kwa tirong fa pula e na.

Bokebekwa bo ama pabalesego ya batho ba e leng gore ba tsamaya ka maoto kgotsa ba tsamaya ka baesekele, ka gore re go bonolo gore ba fitlhele kotsi kgotsa ba tsene mo kotsing. Gore babalesege ba tshwanetse ke go simolola go ka tsamaya ka ditlhopa gore ba tlhokomologe kotsi.

Ke mmila o e leng gore o tsamaya ke batho botlhe kgotsa dikoloi ka bontsi, ka gore ke ikutlwa ke gololosegile ebile ke babalesegile.

Batho ka bontsi ga ba dirise dibaesekele go ya tirong ka gore di tseya sebaka, mme ebile go bonolo gore e utswiwe. Mme o ka pega tlola molao e kwa sepodising kgotsa kwa lefelong le e leng gore o tlogetse baesekele ya gago kwa teng.

Mosola wa baesekele ke go ikatisa le go boloka madi.

Go nna boima gore batho ba kgweetse dibaesekele go ya tirong fa pula ena, mme ba ka dirisa dingwe tsa dipalangwa, ka gore fa fatshe gwa bo nne go le diretse gore baesekele e ka tsamaya fo teng.